Pina e ke e ratang haholo ke ena ya Kabza De Small e reng Nana Thula ke pina e nkgothatsang haholo hobane ke dutse dilemo tse supileng ke sa sebetse. Ke phela ka thuso eo ke e fumanang ho mofumahadi wa ka le mme wa ka. ke sa kgone hore nka etsetsa bana ba ka eng kapa eng e ke lakatsang hore ke ba etsetse yona. Pina ena ha ke mametse e buwa le nna hobane ke mantswe a ntate ho ngwana wa hae hore a thole wa tsamaya, o lo batla tjhelete, o tlo kgutla ho be monate.

Ngwanaka sekolo se bohlokwa haholo. Le ha o le motho a ratang ho bina hobane o tlo hloka ho tseba, ho bala le ho ngola dipina tsa hao, o tlo hloka ho tseba ho bala dikonteraka tse o tlo di sign-a le bahlahisi ba mmino ka ho fapafapana ho netefatsa hore o fumana tjhelete ya hao ka botlalo.

E ke utlwetseng ka yona ke ena e mall-ong ona o haufinyana le rona ha ke atise ho e sebedisa hobane e batla e ba le nama haholo. Jwale ke e ke netefatse hore ke na le data founung ya ka ha ke ya mall-ong ke lo reka hore ke se ka sokola. Ho sheba Sheba dintho tse ke batlang ho di sheba ka nako e ke batlang ho di sheba hobane ena ya mall-ong e batla e le lenama haholo.

Ha nako ya ho ngodisa bana e fitlha bana ba Grade ya pele, le bana ba Grade ya bo robedi. ke utlwe seyalemoyeng hore di online application di butswe.

Hobane ntho engwe le ngwe matsatsing ana se re fumana mehaleng ena ya rona ya letheka, hobane e na le marangrang , ditaba se re di fumana ka marangrang.

Di-WhatsApp group tseo namane di WhatsApp group tsena, ke tsona haholoholo moo batho ba fafatsang maka ka teng. Wi-Fi jwale ha ho letho leo, le ho ka ba wa le etsa ho tsebisa batho hore ba hore ditaba tse ba di buang ke maka hobane se ba dula ba na le karabo ya hore ntho e buang television-eng kapa seyalemoyeng ke ntho eo mmuso a batlang wena. O ko utlwe nnete, ke e bona ba ba buang ka yona. Jwale ke thole feela ha ke sa leka le ho di kena ditaba tse jwalo, ke ke thole feela ke mamele ketswe ho bona.

Subscription ya ditaba ho bolela hore ka kgwedi o tlo patala tjhelete e itseng hore o fumane ditaba ka lenane le itseng. Mohlomong ha o le motho a ratang ho latela ditaba tsa bolo wa bona, o tlo ntsha tjhelete e itseng kgwedi le kgwedi hore o fumantshwe ditaba tseo tsa bolo di sa ntse di tjhesa. Ha ke bone e le tsela e molemo haholo hobane matsatsing ana ha hona le marangrang haona letho le tla ho feta

Hangata behele yona taba ya di subscription haholoholo ha ke tlo kena, mohlomong leqepheng la La La la mohlomong News Twenty Four Ke etsa mohlala, ke tlo kena leqepheng la News Twenty Four ka ka marangrang. A ke batla ho bala ka ntho e itseng, ke ke tlo kopana le taba eo e njwetsang hore nka se kgone ho bala ka taba eo. O tshwanetse ke patale subscription ke yona tshitiso e ke shebaneng le yona haholoholo empa ka kantle teng ho mo ditaba tsa kae ke di fumana seyalemoyeng le televisioneng le mananeong a mang a marangrang